Eyona ngcebiso mna endicinga ukuba ingamnceda kakhulu umhlobo wam okokuqala, kukuqinisekisa ukuba uyaqinisekisa yena ukuba amatyala wakhe uwabhatala ngexesha elifanelekileyo kwaye akaliphosi ixesha lokubhatala nalinye na ityala. Ubhatala rhoqo ngenyanga ukuba kubhatalwa ngenyanga, rhoqo ngeveki ukuba kubhatalwa ngeveki, akaphosi nanye isuku lokubhatala. Kwaye akazenzeli matyala manintsi anothi amongamele angakwazi ukuwabhatala. Mna ndicinga ukuba loo ngcebiso leyo yeyona ngcebiso inokumnceda.

Ngokokwazi kwam abantu ikhadi lekhredithi baye balidinge xa umntu ezibona ukuba izidingo zakhe ziye zongamele imali ayifumanayo ngenyanga. Aye ke umntu azibone ukuba udinga into eza kumncedisa ukuze akhawulelane nemeko nezidingo ezithi zongamelane nemali engenayo. Ikhadi ke elo lekhredithi liye limnike umntu ithuba lokuba akwazi ukucukuceza nalapho ekubhataleni izinto ezo athi azithathe ngalo khadi elo lekhredithi angabhatali yonke, ayibhatale ngezavenge.

Ngokokucinga nokokubona kwam mna ndicinga into yoba loo nto leyo ingandenza ndizive ndikhathazekile kwaye ndixhelekile emphefumlweni, kwaye ndingayazi kakuhle ukuba sizawube sizathu sini esi senza ibhanki ingandivumeli ukuba ndifumane eli khadi eli lekhredithi. Kuba kaloku mna amatyala yinto endiqinisekisayo ukuba ndiyawabhatala ngexesha andide ndilinde ukuba andongamele, ndingumntu othembekileyo kwaye ndingumntu oqiqayo ngokwengqondo. Loo nto ke indenza noko ndibe ngumntu olungeleyo ukuba alifumane eli khadi. Ingandikhathaza kakhulu into yokuba ibhanki ingavumi.

Ngokolwazi lwam izinto oye uzidinge ukuze ukwazi ukuvula iakhawunti yebhanki apha eMzantsi Afrika okokuqala, sisazisi sakho. Iimpepha ke ezo ezichazayo ukuba ungubani, iimpepha ezinamagama wakho nefani, yonke loo mininingwane. Enye into ke ozawuthi uyidinge sisazisi esichazayo ukuba uhlala kweyiphi indawo. Loo maphepha ke athi afumaneke kwiindawo ngesithili seposi. Enye ke yezinto onawuthi uzidinge mhlawumbi, andiqinisekanga, kodwa mhlawumbi ungathi udinge amaphepha achaza ukuba uphangela phi kwaye wenza ntoni.

Ikhadi ledebhithi kaloku linceda ukuba umntu akwazi ukonga imali yakhe, akwazi umntu ukuba athunyelelwe imali, abe nendawo yokugcina imali yakhe. Naxa umntu esiya kuthenga angade adinge ukuba aphathe izikhuntyu ngezikhuntyu zemali epokothweni, ahambe nje ephethe ikhadi lakhe elo ledebhithi.

Mna uluvo nokucinga kwam ndicinga ukuba noko yinto elungileyo le yokuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti. Kuba kaloku kufuneka ukuba umntu aziwe ukuba ufumaneka phi mhlawumbi xa kukho iingxaki ezifana nokuba umntu angazibhatali iimfanelo ezo kufuneka ezibhatele ezibandakanya loo akhawunti uyivulileyo. Kwaye umhlawumbi xa kuneengxaki ezinjengokuba mhlawumbi uthe walahlakelwa likhadi lakhe lebhanki okanye kufuneka kuqhagamshelwene naye, aziwe ukuba ufumaneka phi.